Ukuba uRhulumente aqashe abantu aboneleyo, oomongikazi, oogqirha abaninzi kwisibhedlele esinye. Kwaye ukonga ixesha kusetyenziswe i-software xa kufunwa ii-folder zabantu kungenzwa izinto ngokwempeepha. Ngoba loo nto ndicinga uba yinkcitha xesha yokumana ujonga ukuba i-folder kabani iphi. Kanti ukuba bebezakwenza i-software esikena i-bar code noko ixesha beliza kongeka.

Ndicinga ukuba xa kunobakho abantu abafana nabo abafana namadoda babe baninzi kwiindawo zempilo ezifana neekliniki, amadoda amaninzi angathanda ukuba seklinikhi. Kwaye abantu bathobeke kwaye banike ingcaciso ngokucacileyo. Kwaye kubekho inkuthazo abayinikwayo, izipho ezincinci xa bathe batyelela ikliniki. Kwaye abantu abasebenza khona babe nobubele kwaye bakwazi ukuba nomonde wokubalinda ukuze bakwazi ukuzisa iingxaki zabo ngaphambili.

Ngexesha leCOVID-nineteen kwanyanzeleka ukuba ndisele umhlonyana, mhlonyana lowo ndingazange ndawusela ebomini bam. Kwaye indlela awalungiselelwa ngawo wabiliswa embizeni ngamanzi abandayo, abila ke esitovini. Kwangoko athi xa egqibokubila kwathiwa ndikhawuleze ndiwaphunge. Kwathiwa chintsi intwana yelamuni ukuze ndizive ngcono. Ndalala ke emva koba ndigqibowasela. Ndavuka ndingcono kakhulu.

Njengokuba ndingumntu onobuso obubi ngenxa ye-hormonal imbalances ngesilungu, andizazi ngesiXhosa. Ngenxa ye-hormonal imbalances, ingakumbi xa kuzawuba lelaa xesha enyangeni njengomntu wasetyhini, ukhona umntu owake wandicebisa ukuba ndisebenzise isibabule ndisiqabe ebusweni, nentelezi ndiyiqabe ebusweni okanye ndihlambe ngayo. Mna ke ukumphendula kwam ndamphendula ngoba amaqhakuva ayazisukela xa sele ndigqithile exesheni. Nyhani ke ayazisukela xa sele ndigqithile exesheni kungabikho nto itheni. Emva kokuba ndimphendule njalo ndaziva ndingcono kakhulu.

Ezam izimvo kukuba umntu enze into emsebenzelayo ngoba kaloku kwixesha langoku siyasebenza kwaye sisebenza kude namakhaya. Kuye kunyanzeleke ukuba ezinye izigqibo sizithathe ezifana nezokuba sibase kwikhaya labantu abadala. Hayi ngokuba sibalahla, asibalahli kodwa isimo sube sisitsho ngoba sube kunyanzelekile ukuba sisebenze kwaye nale mali siyisebenzayo nayo bayayidinga kwaye sondle iintsapho zethu. Impendulo yam ndingayixhasa ngokuba iingxaki zamakhaya azifani, yiloo nto ndisithi umntu makenze into emsebenzelayo.

Ngelo xesha ndandisebenza esikolweni njengomqeqeshi wabantwana ekufundeni. Ngoko ke abantwana abancinci andiyazi nokuba babengathathi ngqalelo okanye babecinga kuyadlalwa xa kuthiwa umntu makafake imaskhi. Ngoku ke kwakukho le nkwenkwana yayithanda ukungayifaki imaskhi ngendlela eyiyo iyibeke entloko kuba wayesithi iyamfuthamisela. Kwanyanzeleka ukuba ndide ndibe ndimsa kwinqununu ukuze abe kanti uyayilandela imithetho ngendlela efanelekileyo.

Okokuqala, kukuba amatyotyombe abo ayeke ukusondelelana kakhulu kwaye bafumane iimpempe zokukhalisa mhla kaxakeka okanye xa kukho umlilo ukuze bakhwaze abanye abantu. Kwaye bakhuthazwe ukuba bayeke ukupheka bephantsi kweempembelelo zotywala. Nokuba ke uRhulumente angaphinda afake ii-fire extinguishers ukuze bazikhusele ngamaxesha onke.

Abasebenzi basezimayini banxiba izixhobo ezigqumayo, ezigqumayo xa besebenza kwaye baneethotshi ezingaphezulu apha esibunzi ukuze babone iindawo abasebenza kuzo. Kwaye kuyaqinisekiswa ukuba baba nazo izinto ezibangenelayo ezifana nee-medical aid ukuze umntu akwazi ukuyozihlola njalo ekliniki okanye esibhedlele.

Into enganceda kukuba uRhulumente akhe ubudlelwane kunye namazwe angaphandle ukuphuhlisa okanye ukuvelisa iikhondom okanye izikhuseli ezintsha kwaye kubuye ii-campaign ezazisikhumbuza ngokubaluleka kokuzithintela kwi-HIV. Kwaye nasezikolweni abantu abayokwenza iintetho nge-HIV bayigxininise into yokuba umntu okanye nabantwana wonke ubani azikhusele ngako konke anako kwesi sifo.

Kufuneka umntu one-high blood pressure ajonge izinto azityayo atye ukutya okusempilweni, iziqhamo nemifuno kwaye nezinongo zakhe zibe ngokomlinganiselo kwaye amafutha angabi manintsi ekutyeni akutyayo. Kwaye aqinisekise ukuba amachiza akhe okanye iipilisi uzithatha rhoqo ukuze indlela aphila ngayo iphucuke.